Emphakathini wasemaphandleni imikhuba efana nokuhlanza, ukucula, nokudansa isiza abantu babhekane nosizi. Le mikhuba ibenza bakhumbule umdala, baxoxe ngezinto ezimkhumbuza yena futhi bakhulule imizwa yabo. Ukucula nokudansa kubenza abantu bazizwe bengabodwa futhi besebenzisane. Lokhu kusiza abantu ukuba babhekane nosizi ndawonye futhi babe nodumo oluqinile emphakathini.

Isikhathi esichithwa ekulungiseni ukudla kwendabuko sisiza abantu ukuba bahlale beduze futhi baxhumane. Lokhu kubenza bakhumbule amasiko nemikhuba yomphakathi wabo. Ukulungisa ukudla ndawonye kusiza ukuthi amasiko adluliselwe esizukulwaneni esilandelayo futhi abantu bazizwe bengamalungu eqembu elilodwa. Lokhu kukhuthaza umuzwa wokuthi umphakathi wawo uyaqhubeka.

Ngikhumbula ngenkathi sihlanganyela ekuphekeni ukudla kwendabuko emcimbini wakamakhelwane wami. Abantu abaningi babebambe iqhaza kodwa ugogo wethu wayehola kakhulu efundisa wonke umuntu indlela yokupheka ngendlela yesintu. Abanye abantu babebambe iqhaza ekulingiseni izithako kanti abanye babehlanza futhi belungise amathuluzi. Wonke umuntu wayebambisene futhi lokho kwenza umoya womphakathi waba muhle kakhulu. Kwakuyisikhathi sokufunda nokubambisana engingasoze ngasilibala.

Kubantu bakwaZulu abaholi bokuthomba noma bokusoka basiza izinsizwa ukuba zibe amadoda, bafundisa amasiko, ukuziphatha kahle nokuzimela. Umsebenzi wabo ukuqondisa izinsiza ngesikhathi sokusoka futhi baqinisekise ukuthi ziyaziqonda izimfanelo zabo emphakathini. Ezinye izizwe ezifana nabakwaXhosa nazo zineziholi ezifanayo ezifundisa izinsizwa, izinto zesintu, nezindlela zokuziphatha. Amakhono abafundisa izinsizwa ahlanganise ukuhlonipha, ukubekezela, nokuphatha kahle umndeni nomphakathi.

Ephrojekthini yokoseka abantu abesengozini ifilosofi ye-ubuntu isiza abantu ukuthi basizane futhi babe nobunye. Lokhu kusho ukuthi wonke umuntu ubalulekile futhi kufanele asize ngobubele. Iphrojekthi ingakhuthaza ukuthi abantu basizane basebenzisane babelane ngezinto futhi basize abantu abadala nezintandane bazizwe bekhulile esekile futhi bethandwa bengekho bodwa. Ngale ndlela iphrojekthi izosiza umphakathi ukuthi ube nokuthula nobunye.

Njengomholi wokuthomba ingane kamakhelwane ingabuza ukuthi yini ezokwenzeka ngesikhathi sokuthomba, ukuthi angalindela ini nokuthi azilungiselele kanjani. Ngizomtshela ukuthi akagxile kuphela ekupheleni kodwa afunde izinto ezintsha futhi akhule njengomuntu. Kufanele ahloniphe abantu abadala abe nesineke futhi azame ukuqonda amasiko. Ukuthomba akupheli nje kodwa kuqala indlela yokuba umuntu ongcono.

Emsontweni wesintu izitsha ezifana nepapa, isitambu, ubhontshisi kanye nesitshulu senyama sinemsebenzi ebalulekile. Ipapa limele ubunye nomndeni ngoba wonke umuntu uyalidla. Isitambu nobhontshisi sibonisa ukuphila ngoba kuyizinto eziqinisa umzimba. Isitshulu senyama simele ukuhlonipha izivakashi ngoba inyama iyisidlo esikhethekile. Umqombothi ubonisa injabulo nokuhlanganyela komphakathi kwemindeni. Lezi zitsha zenza umshado ube nencazelo yokubambisana nokuhloniphana le edingakalayo.

Imidanso yesiZulu inendima enkulu ekulandiseni izindaba nasemasikweni adlulisa ngomlomo. Ngezinye izikhathi abantu badansa bexoxa inganekwane bese besebenzisa izinyakanyaka zomzimba, amagama, nezingqoko ukubonisa umlayezo. Umculo nomdanso kusiza abantu ikakhulukazi izingane ukuba bakhumbule izindaba futhi bazijabulise. Imidanso le iphinde ifundise izifundo zokuphila njengokuhlonipha ubumbano nobuqotho ngale ndlela yemedanso isiza ukugcina amasiko nezindaba zesiZulu ziphile.